Akuwona wonke umuntu okwaziyo ukufinyelela kuma-akhawunti asebhange, ngakho-ke ukudlulisa imali ngeselula kuba lula kumamukeli ukuthi ayithole futhi kuyinketho esheshayo nesheshisayo.

Inqubo yokufaka isicelo semalimboleko yinde ngoba kunezinqubo okudingeka ukuthi zenziwe, njengokubuyezeka amaphuzu akho esikweletu. Kuqinisekisiwe ukuthi ungumuntu onokwethenjelwa, futhi ulandelela izinyathelo ezidingekayo, kodwa-ke uma yonke into isilungile, inqubo yayo esheshayo. Nganelisekile ngosizo engilitholile kule bhange ebengi-aplaya kulo.

Izinkundla zezimali zomakhalekhukhwini zenze ukuphila kwabalula kubantu abahlala ezindaweni zasemakhaya. Uma kubhekwa ukuthi kufanele bahambe amamayela ukuze bafike ezindaweni zasemadolobheni lapho kunamabhange. Ngakho-ke ngokubona kwami ngisho ukuthi lokhu konga imali futhi kukonga isikhathi.

Ukuboleka kwemali okweqile ngokuvamile kubhekwa njengokungafihli lutho uma kuqathaniswa nezinye izinsiza zezikweletu. Njengemalimboleko yomuntu siqu noma amakhadi esikweletu. Nakuba imali isetshenziswa ngokweqile, ikunikeza ukuguquka nokuba lula imigomo yakho, izinkokhelo, kanye nezinkokhiso ezingalindelekile. Ngezinye izinkathi kungase kungacacisi kubathengi okunemibandela eqonde kakhudlwana yezinye izinketho ze-credit.

Ikhava yezempilo ingabiza kakhulu, kodwa izindleko zokwelashwa ngaphandle kwayo ngisho nangaphezulu. Ngakho-ke, ukuthola usizo lokwelwapha oluzohambisana nesabelo mali sakho kubalulekile. Uma ufuna ukuthola iphakethe elithengekayo kufanele uqale wazi isimo sakho sezezimali nokuthi yini ongakwazi ukuyikhokhela. Ngakho-ke qhathanisa amaphakheji asuka ezinhlelelweni ozithembayo. Ukubheka izintengo zabahlinzeki abangathembekile kungabangela ukudideka mayelana nokuthi yini evamile ukukhokhela izinhlelo zezempilo.

Uma uhlelo lwakho lwe-medical aid lusenqaba isicelo sakho, qala ngokubuyezeka umshwalensi wakho futhi uqonde izithathu zokuphika lokho. Uma ukuphika kubonakala kunesizathu, goqa amadokhumenti akho akesekelayo bese uhambisa izikhaliso. Uma futhi kunesidingo thintana nomkhandlu wezikimu zokwelashwa. Uma isikhalo singaphumeleli, umkhandlu wezikimu zokwelashwa u-CMS ungangenelela ezingxabanweni futhi wengamele izinhlelo zosizo lwezokwelapha. Cabangela ummeli wezomthetho, uma ingxabano ihlala ingaxazululeki ungase ucabange ukubonisana-ke nochwepheshe bezomthetho, ochwepheshe bezicelo ze-medical aid.

Kubalulekile ukuthi u-Oliviwe alandele le migomo phambilini kokuthi aqhubeke ngokuboleka imali. Ukuhlola ukufaneleka kwakho kwesikoloto ukuze abone ukuthi singakanani isikweletu anaso, nokuthi asiphathe kanjani isikweletu kanye nezinkokhelo zakhe esikhathini esidlule. Iholo lakhe, imali ayiholayo izonquma ukuthi singakanani isikweletu angasithatha. Ingabe uyayenza yini imali eyanele ukubuyisela imali ayibolekile futhi usenayo eyanele kwezinye izindleko? Ababolekisi babeka izidingo zeholo kubaboleki ukuze baqiniseke ukuthi banendlela zokubuyisela imali ebolekiwe entsha.